Proof of address ke nomoro ya ntlo o dulang ho ona. O ka e fumana lengolong la metsi. O ka e fumana mononong la banka.

Tax ke moo eleng hore o hulelwa tjhelete teng ha o sebetsa o bolokelwa tjhelete ya hao ho tloha ho qala ho sebetsa ho fihlela la ho qetela ho sebetsa kapa ha hona le business e kgolo jwalo ka bo Shoprite bo Boxer Ho na le tax e hulelwang moo.

Nna banka ya ka ke dumellane le bona hore ha ke kgola ka di fifteen Ba dule ba bulela two hundred kgwedi le kgwedi, ba dule ba nyollela two hundred ka matsatsi ano.

Eya, ke ke ele hloko hobane kgwedi e nngwe le e nngwe le e nngwe ke dula ke patala tjhelete ya policy selemo le selemo ke dula ke patala tjhelete ya policy kapa tjhelete e ke ipehelang yona.

Ha motho a jele tjhelete ya stokvela re na le mo re ngolang teng ha motho a patala tjhelete kapa a nka tjhelete jwale ho tlo mo isa sepoleseng. Sepolesa ke sona se tla buwa le yena se mobung o tlo patala tjhelete eo jwang.

Hore a sevke a sokola ka hore a fumane tjhelete ya grant o tlameha hore a ye dishopong. Dishopong hona le moo o kgona hore a ye ka ID ya hae le tjhelete ya hae le card ya hae o tlo kgona ho fumana tjhelete ya hao.

E-wallet ke di number tseo e leng hore e re ke qale tjena ke tjhelete e leng hore ha o etsa e-wallet o etsa ka di number tsa hao tseo di sebedisang tse leshome. Ebe eba o kenya PIN ya hao e leng hore ha o qeta ho kenya di number tsa hao tse leshome o tlo kenya PIN eo mono obo o e tsamaisa ntho tseo. Then tjhelete ya ao e mong e tlo tswa e tlo tswa e felletse jwalo. Haeba e le o etse e-wallet ya lekgolo e tla tswa e le lekgolo jwalo.

Ke di tsebisitswe ka baka la mosebetsi oo ko o sebetsang ha o qala ho kena mosebetsing o sign-a pampiri e leng hore o tlo fumana ka card ya medical aid hore ha o kula kapa o hlahelwa ke mathata ba tlo hula tjheleteng eo ha kgwedi e fela.

Ke tlo kopa hore ke ngodise dipampiring tsa bona ke tsebe le hore na ha kgwedi fela ba tlo hula bona hokae ba dule ba e hula tjhelete eo e leng hore ba ye ba atlehile hore ke tsebe hore ke pate bafu ba mo ke dulang teng hantle.

Ke tlo batla hore ba fumane tjhelete ka mora ten years kapa five years. Haebe e ne e le hore ho tlabe ho sena motho a ileng boya batho insurance-ng ya rona.

Eya, e tlo kgona hobane ke sebedise mashome a mahlano a metso e robedi. Ke sebetsa ha esale ho tloha ke qala ba ntse ba hula tjhelete.

Ee, re tlo dula fatshe re buisane re bontshane hore ha kgwedi e fedile re kgona hore re be le bokana jwale re ka kgona hore re tswelle pele ka ho sebedisa ditifiso tsenana tsa karete. Re tlo tswella pele ka baka la hore ha kgwedi e fedile ha re be le tjhelete e fetang moo re tlo tlameha hore re tswelle pele.

Ke le mosebetsi wa mabenkeleng nka hlalosetsa bareki hore ba ntlafatse credit score ya bona ka tsela ya hore basebetsi ba dule ba sebedisa card ya bona dishopong ka ho dula ba reka ha ba reka bo dijo tse ba di hlokang, ba sebedise card ha ba reka eng ba sebedise card hore ha o fihla ho rona o tsebe o tlo nka loan kapa o tlo batla tjhelete e kae re tlo qala re sheba credit score ya hao pele na o sebedisitse jwang.